Lotlhoko la madi a poeletso, boripana jwa madi, sekoloto sa meletlo, boleele jwa dikoloto, ditheko tsa go reka ntlo.

Boleele jwa nako ya go leta, a nako ya go leta ke kgwedi, dikgwedi di na le mmalwa kgotsa dingwaga? Mefuta ya ditlhopho tse di na leng nako ya go leta. Malwetse a diragalang gantsi-gantsi a na le nako ya go leta. Tlhokego ya tlhokomelo ya bonako fa motho a na le bothata jo bo tshwanang le jwa bophelo jo bo masisi kgotsa a e mo kotsing, go nna botoka go batla inšorense. Ditshenyegelo tsa inšorense, gantsi inšorense e na le nako e khutshwane ya go leta e ka nna premium-o e e kwa godimo.

Ditlamorago tse di tla nnang teng, go tsewa ga koloi, fa o sa duela banka, kgotsa khamphane ya madi e ka tsaya koloi go e rekisa go leka go busetsa madi. Go senyega ga rekoto ya madi, go palelwa ke go duela ka nako go ka ama rekoto ya gago ya madi, mme seo se dira gore o nne le bothata go bona kalotlelo kgotsa katoloso mo isagweng. Go kopiwa ke banka go duela sengwe, banka e ka tsenya kheisi mo kgotleng go go pateletsa go duela madi. Go oketsega ga dikoloto fa o sa duela ka nako go ka tshwenya dikhumiso, dikgwebo tse di oketsang madi.

Tshireletso le tshedimosetso ya nako, phitlho ya ditšhelete, ditshwenyegelo tse di kwa tlase, go tokafatsa botshelo, go maatlafatsa itsholelo ya batho.

Mongwe le mongwe o na le tlholego ya peeletso o ka baya go fitlha ka three sixty thousand mo maemong a twenty twenty-four. Bangwe le bangwe bo na le matlhaledi o o tletseng wa five thousand mo botshelong jotlhe. Dipolokelo di bulegile, o ka ntsha madi nako le nako enngwe o batlang. Go ka boloka ka mokgwa o o farologaneng go rotloetsa go boloka nako e e tletseng.

Tsela e e amanang bokgoni jwa go duela, go oketsa dikoloto, merokotso e kwa godimo, go palelwa ke go duela, tsela e emang botshelo jwa madi lobakeng lo lo leele, go senyega ga rekoto ya madi, go tsenya motsadi mo mokgweng wa dikoloto, go ama botshelo jwa lelapa.

Fa o batla go beeletsa madi ko bankeng, go tlhokega ID, dipampiri tse di tlhokegang, ID kgotsa passport e e leng mo molaong, dipego tsa madi kgotsa proof of residence. Akanyo ya peeletso ya gago ke bokae madi a o batlang go a beeletsa, o tla beeletsa lobaka lo lo kae? Go tlhaloganya mefuta ya poeletso, savings account, fixed account, unit trust, FTC. Banka e ka go naya kgakololo ya peeletso e e siameng le seemo sa gago. Go bolela diakhaonto ya poeletso go ela tlhoko ditshwenyegelo.

Fetola karolo ya madi go nna poeletso ya lobaka lo lo leele, beeletsa mo mefuteng e na le kotsi e e kwa tlase, bula akhaonto ya peeletso ka leina stokvel, tlhabololo kitso ya poeletso mo setšhabeng, ikemisetse lobaka lo lo leele, lo lo leele.